Batlega karata ya boitshupo, go batlega lekwalo la aterese ya kwa o dulang teng, go batlega le boitshupo jwa go tswa kwa sepodising go bontsha gore dipampiri ke tsa gago.

O tshwanetse o itse gore fa o tsaya karata ya sekoloto, o tshwanetse go go aga madi 'tsatsi ka 'tsatsi mme gore e kgona go nna le madi o o ntse o lokela madi ka mo yona mme, dikoloto tse di mefuta e farologaneng ya dikarata, ke karata ya sekoloto, karata ya go dirisiwa 'tsatsi le letsatsi, karata ya go boloka mad, i karata ya kgwebo le ya baithuti.

Fa o nale hisetori e sa lokang ya go se buse madi fa o a adimile, o ka se fitlhele sekoloto sa o ka se fitlhele karata ya sekoloto mme seo gore se kgone go tokafala, o tshwanetse o go patela dikoloto tsa go tsotlhe gore o kgone go fitlhela karata ya sekoloto fela o tlile go kry a karata ya gago ya sekoloto morago ga dikgwedi di le tharo .

Batho ba le bantsi ga ba tlhokomele gore ba duela bokae fa ba busa tšhelete madi a sekoloto, mme ba bangwe ga ba lebelele gore dibanka di farologana jang ka go patela sekoloto, mme pele o tsaya karata ya gago ya sekoloto o tshwanetse o buise melawana le dipeelo tse tlabeng o di filwe gore o kgone go itse gore tsamaiso ya teng e tsamaya jang, mme le fa o fetsa o tshwanetse o buise pampiri ya gago go bontsha gore kopo ya gago e tsamaile .

O tshwanetse o itse gore banka e o ileng ko yona e goga madi a leng kanang kang go tswa go wena kgotsa go tswa go karata e tla beng o e berekisa, o tshwanetse go itse gore fa o sa duele madi a bona ka nako go tla diragalang ka wena le le bitso la gago, o tshwanetse go buisa melawana yotlhe le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto gore o kgona go itse o kgone go itse seo o se dirang.

Ka tsela eo o ka se imile ke dikoloto mme o tlo kgona go itse gore karata ya gago ya sekoloto o e dirisa jang fa o ithutile ka yona le banka e o dirisanang le yone gore o se ka nna o sa tsena mo mathateng le molao wa bank-a kgotsa molao wa tsa madi le puso.

Pele ba go fa sekoloto sa bank-a go batla ga dipampiri tsa gago, pampiri ya bo ya gago ya ntlo, pampiri ya gago ya buka ya gago ya boikitsiso, mme pele ba go naya tumelo ya sekoloto ba lebelela le gore hisetori ya gago ya go adima madi e tsamaya jang le gore molao wa dumela gore o ka fiwa sekoloto le dingwaga tsa gago di dumelana le melawana ya bona ya sekoloto.

Dilo tse di molemo le tse di borai ka overdraft facility ke go kgona go dira tshwetso ya go aga madi, go kgona go kgetho ya go aga madi e e kotsi, overdraft facility e na le kgetho ya go aga madi e e kotsi ebile e na le le tshwetso ya go aga madi , go kgona go aga madi go na le boleng, go kgona go aga madi go sena bogosi Boripana overdraft facility e na le dilo tse di molemo le tse di borai, o tshwanetse go akanyetsa dilo tse di molemo le tse di borai fa o dira tshwetso ya go dirisa overdraft .

O tshwanetse gore o patele madi a o a dirisitseng a sekoloto mme o tlalelleditse ka madi a na a a lekanang le diperesente di le lesome le botlhano.

Bank-a ke yona e nnang le madi ale mantsi fa motho a tla a tla go adima madi ka metlha mme pele motho a ya go dira kopo ya sekoloto o tshwanetse go buisa melawana le maemo a bank-a gore a seke a nna le tshenyegelo e e kalo.